Dumelang aa hle ke na le tletlebo ke na le data e ke qetang ho e reka horeng e fetileng yona ena e fetileng ena ya mashome a mararo nahana data ya mashome a mararo hona jwale e se e fedile ha hona letho le lekalo le ke le entseng ka yona data ena ene e ne le ngata, empa e fedile feela jwalo ke kopa o ko nhlalosetse o nshebele hore ha e le hantle ho etsahala eng ka data ya ka. Ke mang a nkang data ya ka le teng ha o etsahetse jwang hobane ha ke utlwisisi hore nka reka data e kanakana. Ebe feela feela jwalo ebile ke ya e hloka data eo ha se hore ke e rekile feela hore le tlo tla le njella yona jwalo feela ke ya e batla ke kopa o shebe hore ho etsahala eng ha e le hantle moo.

Metswalle ekaba le elelletswe hore hona jwale tjenana data e se e etsuwa jwang? Bophelo bo thata hleng bana beso ke hore le ha o ka re o reka hanyenyane hanyenyane ho salang tjhelete o tlo e sebedisa ho reka data e ngata haholo. Jwale ke bona ho le molemo hore malapeng a bo rona re bane le di-Wi-Fi router di tlo re thusa hore kaofela ka lapeng re bane le data mme o se ka ba na le bothata kgwedi kaofela o patalang hangwe fela kgweding o thola data kgwedi kaofela ho na le hore e mong le mong a reke data ya hae ka thoko. Re tlo kgona ho boloka tjhelete e ngata haholo kapa lona le bona jwang metswalle?

Metswalle nna ka hobane hona le dibaka tse ngata tse leng hore di nrommella melaetsa mona founung ba mpolella ka tseo e leng hore ba na le tsona mme se ba di etsa hona jwale tjenana moo ba leng teng. Ke etsa bonnete ba hore ha ke sebedisa data ya ka ke e bula nakong eo e leng hore ke ya e sebedisa fela ho tloha moo ke ya e kwala hore eseke ya tsamaya feela mme seo sa nthusa hobane ke kgona ho nka nakonyana e teletsana ke ntse ke na le data le nako e nngwe ha ke shebelle le di video hobane ke tsona tse etsang data e fele ka pelenyana le ho bua ka mantswe e qeta data ka pele nthweno hona le hore ke bue ka mantswe ke ya ngola seo se etsa hore data ya ka e dule e bolokehile beke kaofela.

Moratuwa nna ke sebedisa network ya Cell C founung ya ka mono mme ha ke batla data ke ya tseba hore tlamehile ke shebe hore ke batla data ya ho etsa eng ya ho kena marangrang feela. Ke buwe ya ho shebella di-video kapa ya ho kena hohle ha o tseba seo o tlo kgona ho tseba hore tjhelete o tlo tla o e sebedisa ke boka na mme data eo oe rekang eo e tlo nka nako e kae e ntse e le teng? Ke ntho e tlamehileng o e tsebe eo pele mme hee o tla bona hore na ba na le disolo na hobane boholo ba nako ho dula ho na le disolo tse leng hore ba na le tsona, mme ha o shebile seo o ka kgona ho thola sesolo wa reka ka tjhelete e tlase.

Molekane wa ka wa tseba ntse ke nahana ho ya ka mokgwa o seng re sebedisa tjhelete e ngata ho reka data e mong le e mong o reka data ya hae and e pele kgwedi e fela data eo re e rekileng ha kgwedi e sa qala e se fedile re tlameha ho reka e nngwe hape. And e wa elellwa hore mesebetsing moo aa mokgolo o dula o ntso o le jwalo feela tjhelete ya fela jwale ne ke nahana hore o ka ba jwang ha re ka reka Wi-Fi router ra e kenya mane lapeng seo se tlo re thusa ho boloka tjhelete wa elellwa taba eo. O nahana jwang ka seo?

Dumela hle ngwaneso, ke letsa tjena hobane ke na le bothata, ke fumane molaetsa o reng data ya ka e tlo fela hara mpa bosiu ba kajeno, empa data ena kea e hloka hlokwa haholo. Ke tlo e sebedisa hosane le matsatsi a tlang ana. Ho na le tsebo ya hore nka etsa jwang hore e nne e dule e le teng mona mohaleng wa ka hobane ke ya e hloka.

Mmuso wa rona ke na le kopo ho lona ya hore le re thuse ka di-data malapeng a rona moo re dulang teng setjhabeng se re dulang ho sona. Ha ho ka ba na le moo e leng hore haufinyana hona le moo re kgonang ho sebedisa data ya mahala teng di-library-ng hobane hangata di-library-ng mona ha ho na le di-Wi-Fi empa di-Wi-Fi Tsena ha di sebetse hantle. O fihle moo o re o sebedisa data ya teng ha e sebetse ke bothata bo e leng hore re kopana le bona Ha re kgone ho ithuta hobane ha re na tjhelete ya hore re ka reka data e leng hore ena ya tura ha re na tjhelete ha re sebetse. Ha re kgone hore re batle mesebetsi hobane marangrang mona ho na le mesebetsi e hlahiswang, empa hobane re hloka data, ha re kgone ho kenya dikopo tsa mesebetsi eo e leng bona bothata bo re kopanang le bona matsatsi ohle re kopa thuso ya lona hore le re kenyetse tsona di-Wi-Fi tsena haufinyana le mo re dulang teng.

Ka ho ba mo re dulang teng ha hona moo e leng hore re reka data teng ke bona e le monahano o motle hore ke reke motjhini e leng hore wa sebedisa ho reka airtime data mme batho ba tla tla ho nna ho reka data hobane re ka se hole ditoropong hore re lo reka data kapa metseng e meng re lo reka data teng, empa re le teng setjhaba haufinyana re ka etsa phethoho ya hore re rekise data. Batho ba tla haufinyana ba reka data.

Nine wa elellwa hore hona jwale o qetile data ya ka e fedile ka lebaka la hao ko o bolelletse hore mohala wa ka ha se wa ka le wa hao ke wa ka ke le mong ho ka kopanela mohala le wena o kgaohane le mohala wa ka o kgaohane ke dula ke ho bolella mehlaena kgaohana le mohala wa ka bo ngwana ko wena hana jwale data ya ka e fedile ke tlo tla ke e reka kang hosane o tlo mpatla tjhelete tee ya dipompong Ke tlamehile ke o fe tjhelete ya dipompong ke rekele data e leng hore e qetuwe ke wena, o tla bona ke no neha tjhelete ya dipompong ke tlo reka data ka yona yona tjhelete eo wa tena wa tseba.